Ibachaphazela kakhulu ngoba abanye basube bengathathi ntweni abantu abafundi. Kuye kuthi uNSFAS esame kanjalo kudingeke umfundi erejiste esikolweni enganayo loo mali efuneka kwi-registration. Ngaloo ndlela kufaneka alinde uNSFAS ade abhatale kwazele aqhubeke aye esikolweni okanye uye azofumana iincwadi zokufunda okanye loo mali zeencwadi. Yona iyachaphazela kakhulu laa nto ukuba le mali ilibaziseke.

Kufaneka wazi ukuba xa ungakhupha imali ngaphambi kwexesha kule akhawunti usandukuyivula kuzawuba khona isohlwayo semali ethile ngoba usube sowuyithathe ngaphambi kwelo xesha ubuthe uzayifuna ngayo imali.

Mna into endingayenza ndingaqashisa ngayo loo ndlu leyo kwaye kwazele ndizofumana imali ngenyanga nenyanga.

I-UIF yimali yokuthi xa sowuphelile umsebenzi ukwazi ukuyifumana. Kodwa le mali iyawutsalwa ngenyanga ngenyanga ngenyanga emrholweni i-one percent.

Uchole ukuthi indlu ikukhoste imali engaphaya and wena ufune ukuyithengisa ngaloo mali kanti zikhona iindlela ezilula zokuba umntu indlu angayithengisa kodwa afumane imali ngenyanga ngenyanga efanelekileyo ukuba ayifumane ade ayigqibe loo ndlu leyo. Hayi, ukuba wena mnikazi uzithengisele indlu.

Kwaba luncedo kakhulu ngoba akudingekanga ukuba ndibe ndijongana neevenkile kwindawo endingayaziyo. Noko uvele ungene ku-banking app yakho uthenge i-airtime. Ngaloo ndlela ilula kunokuthi umane uba sengxakini yokuthi uzawufowuna kanjani xa ungakwazi ukufikelela ezivenkileni.

Into eyenza ukuba abantu bengayeki ukubuyela koomatshonisa yile yokuba i-interest zabo abanye omatshonisa ziphantsi kunezi zasebhenki. Kwelinye ixesha ke umntu usube ebhatala, aphinde phinde athathe yiloo nto eyenza ukuthi bangayeki ukuquqa koomatshonisa.

Kukungakwazi ukonga imali ngendlela efanelekileyo.

Kweli xesha langoku iyanceda laa ntokuba kukwazi ukubhatalwa izinto ezinintsi ngee-cellphone. Ngoba kwelinye ixesha ikunceda entweni ukuthi ungarojwa, ucholukuthi uyobhatala i-school fee somntana, uphethe imali ugqitywe sowubanjwa inkunzi. Inceda entweni ezinjalo into yokuthi uvele ubhatale ngefowuni ungadingekanga ukuba uye ebhankini.

Eyona bhanki endiyithandayo yiCapitec app ngoba i-security yakhona isemgangathweni ophezulu ayifani nezinye iephu. Ukuthi ukuthi uyisebenzise okanye uyirejiste kudingeka ubuso bakho ngqo ukuze udlulele kwezinye izinto zokuthi ubone iimali zakho.

Kwixesha langoku zininzi iindlela zokuthumela imali, kukhona ooCashSend, ooMoney Send. Ngaloo ndlela nasePick 'n Pay uyakwazi ukuthi ngezi bhanka ukwazi ukukhipha iCashSend ePick 'n Pay akusafani nakudala.

Kwi-medical aid yimali etsalwa rhoqo ngenyanga kumrholo wakho. Uye iyakunceda uyakwazi nokufaka isapho lwakho kuloo nto. Kodwa i-hospital plan yona iza kutya kakhulu kunemedical aid ngoba noba sowugula angekhe ukwazi ukuyothatha amayeza esibhedlele. Kanti i-medical aid uyakwazi nokuthatha amayeza owadingayo ekhemesti.